Mi vakhegula loko va yisiwa endhawini liya ya vahlayiseki ni vona va hlayiseke ngopfu hi ku swi tele u nga n'wi siya mukhegula na vona va ya kaya va n'wi hlupha va nga n'wi langutisi va nga n'wi hlambisi va n'wi endle nchumu va tidyela na ximalana xa yena xexelexiya mfumo wu n'wi nyikaka ku a kota ku hlayiseka hi xoho a kota ku hlamba a kota ku dya se loko a tshama na vahlayisi lavan'wani va ka mfumo vo va le ntirhweni va kota ku va hlayisa va kota ku va dyisa hi nkarhi ku va nwisa maphilisi hi nkarhi loko ku ri va vabya ku va hlambisa ku va khoma kahle na vo va tsaka va titwa va ha ri vanhu va titwa va ha ri kahle va tshama va tsakile ku kahle ngopfu le hi ku va na vakhegulakuloni va na mabulo va hanyile va hlayisekile va khomeke kahle se mehe ni vona swi antswa ku va ya titshamela kwale laha va nga ta kuma vuhlayiseki bya ku helela va nga karhatani wa munhu.

Tanihiloko ni vurile ka nkandziyiso luya wa masungulo ku ri mehe evuhlayisekeni bya vakhegula na vakhalabye ni vona ku ri kahle hi ku va kota ku va hlayisa va kota ku va nwisa mimirhi ya vona hi nkarhi loko ku ri va nwa mimirhi na maphilisi. Va kota ku va nyika swakudya hi nkarhi va kota ku va hlambisa va kota ku va pfuna va va hlayela va rivala swo tala. Loko va ri laha kaya u kuma un'wana n'wana a nga va khomi kahle va dyeriwa mali ya vona leyi mfumo a nga va nyika ku yi va hlayisa va khomiwa ku hambana kumbexana voho va titwa va nga khomekangi kahle loko va ri kaya. Loko wo bayiza u lava ku huma kumbe u ri munhu wa ku tirhatirha u ya ntirhweni va ta sala va langutisa hi mani loko u ri munhu wa ku a wu tshami kaya u le evukatini va ya langutisa hi mani u tata kan'we kumbe kambirhi vhikini u ta suka vukatini u ya tshama so a swi olovi ku munhu a va langutisa kahle loko a ri kaya ku swi kahle ku ri va tshama kwale vakhegula na vakhalabyini va hlayiseka kona hi kona va nga ta va va hlayisekile va ri kahle.

Nkoka wa ku va na muhlayisi loko u dyuharile wa ku loko u tshama u ri one u ri wexe kaya a wu hlayisekanga va nga ku nghena va ku endla nsele va ku tekela swilo swa wehe. Xa vumbirhi wa famba munhu wa ku va a dyuharile ko tala un'wana u lahlekela hi miehleketo u ya mitini ya wrong u ya fikela mitini ya wrong kun'wani va ngo ku vita ku u yimekile kumbe njhaninjhani va ku hisa kun'wani va nga ku dlaya kumbe u famba u za u ya fika kule laha u nga ta tsandzeka ku vuya va ya ku dlaya. Loko u tshama u ri one ndlwini loko wo lova kwalaya ndlwini a wu kumi hi munhu u nga za u u hetelela u borile i nga kumekangi ku pfuneka. Loko u twa ndlala i dyuharile i swekela hi mani munhu wa ku dyuhala a ka ha ri munhu wa ku tiswekela i munhu wa ku a fanele a swekeriwa a hlambisiwa a langutisiwa a tshama a ri kahle a nga twi a pfuniwa ku nwa maphilisi ya yena hi nkarhi loko ku ri u nwa maphilisi na mimirhi nwisiwa wona hi nkarhi na nkarhi se a nga ha wu tivi.

Ku hlayisa nkarhi wa ku nwa maphilisi ku hlayisa nkarhi wa ku dya ku hlayisa nkarhi wa ku hlambisa ku langutisa ku ri kokwana a nga vabyi u langutisa ku ri kokwana i dyile u langutisa ku ri kokwani a ku na lexi nga ku n'wi karhateni u hlayisekile u hlambile u dyile u kahle.

vadyuhari laha va tshamaka kona ku na nkarhi wa ku dya ku na nkarhi wa ku hlamba ku na nkarhi wa ku nwa maphilisi ku na nkarhi wa ku va tlela va wisa. Ekaya nkarhi wun'wani ha rivala ku ri okay kokwana va dya hi seven va phamela swakudya hi ten hi rivala ku ri kokwani va nwa maphilisi hi ten hi va nyika wo hi three. Hi rivala ku ri kokwana a va fanele a va tleli va nga hlambanga a va hlambanga hi va tshika va tlela va nga hlambangi.

vukorhokeri bya le kaya va tele i vana i va kokwana i vatukulu i va manana i va tatana munhu un'wana na un'wanyana.

Byin'wani byi hakeriwa hi ndzindzakhombo byin'wana byi hakeriwa hi mali ya mfumo swi hambanini va nga hakeriwa hi mali ya ya ya ya ndzindzakhombo hi loyi va nga titholela hi nexe kaya va ku hi mali ya mfumo hi loyi a nga ta va a thole hi mfumo.

swo va hlohlotelo ku va kota ku nwa maphilisi hi nkarhi swikili swo endla ku va tshama va tsakile va hlayisekile va nga titwi nandzu va nga vi na miehleketo yo tidlaya yo herisa vutomi bya vona.

Wa vona ku ri muhlayiseki wa murhandziwa wa wena u na vukorhokeri bya le henhla lava munhu loyi a tirhaka hi swona a nga tshama a tirha hi swona a swi tivaka ku ri u tirhisa ku yini hayi munhu un'wana na un'wana loyi a a nga na maphepha ya swona ya ku kota ku hlayisa munhu wa ku vabya munhu wa ku khegula.

Tindlela leti nga kona vahlayisi va mindyangu loko va lava ku wisa va thola munhu loyi a kotaka ku tlhogomela ndyangu a kotaka ku tlhogomela munhu loyi a lava ku tlhogomeriwa.

U lavisisa vuxokoxoko bya yena ka vanhu lava nga tirha koho hinkwako laha nga fambaka koho u langutisa maphepha ya yena u nga se n'wi thola.

vukorhokeri bya le kaya a byi tluli bya le laha ku hlayisiwaka vudyuhari laha ku hlayisaka vudyuhari vukorhokeri bya kona byi kahle hi ku va le ntirhweni va endla swilo hi nkarhi. Ekaya nkarhi wun'wani na wun'wani swin'wana hi pfa hi rivala mara le a va rivali.

U vulavula na yehe kahle u n'wi tshamisa hansi u n'wi hlamusela switandzhaku swa ku va munhu a hembile a ku ye i nwile mimirhi a nga nwangi u ka va kambisekisa u n'wi hlohlotela ku ri a za a pfumela a nwa.

Ni nga tshama na yehe kahle hansi hi hi burisana kahle ni n'wi kombeta switandzhaku swa loko se a dyile ni n'wi kombeta vanhu lava va nga hundza emisaveni hi mhaka swoho sweswo ni n'wi kombeta ku ri swi endla yini loko wo endla so ni n'wi hlohlotela ku ri a tshika ni n'wi khutaza ku a tshika swakudya swilo swa .

na munhu loyi ni n'wi hlayisaka ni burisana na yena hi mayelana na leswi ndyangu wa yena wu titwisaka xiswona the hi mukhuva lowu va lavaka ku n'wi pfunisa xiswona ku kombisa ku ri ku ku za va n'wi endla swilo swa so va lava hi a va kahle va lava a pfuneka a vo n'wi zonda ni burisana hikuva a hetelela a swi twisisa ku ri ku why va endla so why va n'wi endlisa.

Ko va ku tshama hansi u tibyela ku ri ni le ntirhweni ni tirhela ndyangu wa mehe ni tirhela tiko ra mehe ni tirhela vavabyi va mehe ni hanyela voho ni fanele ni va hlayisa ni mi endla ku va hlayisekile ni va khoma kahle hi ndlela ya kahle ya ku va hlayiseka ni endla swilo hi ndlela ya .

Ni nga tshama na yehe hansi ni burisana na yehe leswi ndyangu wa yena wu n'wi rhandzisa ku xiswona loko va za va vita mehe la ku ni ta n'wi hlayisa i ku va va n'wi rhandza va lava a hlayiseka a lava a tshama a tsakile ni n'wi khutaza ni n'wi tsakisa hi khoma mabulo n'wi komba rirhandzu.

ni n'wi kombisa leswi mati ya pfunaka hi swona ni n'wi byela ku ri mati i murhi wa vona loko mo hlamba sweswi mi hlamba la miri wa n'wina wu ya va kahle wu ya vuyelelana miri wa n'wina wa sala wu tsakile loko u hlambile u tlela kahle u tshama kahle wa tsaka miri.

To kala mali ti nga dlaya munhu miehleketweni na le mirini loko u tshama u karhi u hleketa ngopfu i nga khoma hi hi xitirese u ba hi stroke u nga ha koti ku famba kumbe u nga ha koti ku vulavula swi nga ku endla u lahlekela hi miehleketo u penga swi telenyana swilo swa kona.

Ntsheketelo i vuvabyi bya stress kumbe xituroku ku kota byo i ku jima i i exercise i nga tshami i karhi i hleketahleketa ngopfu u nga hleketi swilo swa le kule swi nga se ku fikaku i tshama u hlayisekile u dya kahle u gym-a u tivhotlavhotla u tiolola.

kokwana va nga fanele ku yisiwa evuhlayisekeni hikuva ekaya ra leri va hlayisaka vakhegula na vakhalabye ri kahle va kota ku vona nkarhi wa ku wa ku hlamba ka vakhegula na vakhalabye ka vakokwana. Va kota ku va dyisa hi ku va nyika swa swo dya hi nkarhi va kota ku va nyika maphilisi hi nkarhi va kota ku va hlambisa hi nkarhi va kota ku va langutisa mara loko va ri hi laha kaya ha rivala ku ri maphilisi kambe va n'wa hi nkarhi muni hi va nwisa nkarhi wun'wana na wun'wana wa hina. Va nga va va dyile na u kuma ku ri a va si dya hi hlweli ku va endlela swo dya vo va twa ndlala va hlambile na hi rivala ku va hlambisa va hetelela va tikuma va tlela va nga hlamba so kayeni ra ku hlayisa va vadyuhari ri kahle hi ku a va rivali va le ntirhweni va endla swilo hi nkarhi.